Eka tindlela leti timbirhi ndlela yo saseka hileswaku muchini wu ta senga hi ndlela leyi faneleke hi mpimo lowu faneleke kambe leswo biha hileswaku vatirhi lava a va tirhaka senga eka purasi rero va ta heleliwa hi mintirho hikuva ku fike michini leyo senga.

Hi nguva ya xixika ndzi nga byala miroho yo fana na xi spinach hikuva i miroho leyi kulaka hi nguva ya xixika i miroho leyi chavaka dyambu ra ximumu kambe hi nkarhi wa ximumu ndzi nga byala mavele kumbe swifaki hikuva i swibyariwa leswi kulaka hi nkarhi wa ximumu.

Leswo biha hi vurimi bya ndhavuko hileswaku vurimi bya ndhavuko byi dlaya kumbe ku onha ndhawu leyi ku rimeriwaka eka yona xin'wana xo biha hi vurimi bya ndhavuko hileswaku byi onha vu vutomi na vu tihlayisi bya miri wa munhu tanihiloko vurimi byi na swirimi leswi tirhisiwaka swi lava matimba ya munhu.

Miganga kumbe vuhosi bya miganga yo karhi byi nga nyika vanhu ndhawu leyi va nga kotaka ku rimela eka yona va ti endlela swakudya kumbe leswi nga kota ku na ku xavisiwa eka switolo leswi swi xavisaka swakudya.

Ku ti endlela xirhapa ekaya swi sasekile hikuva munhu u kota ku tibyalela swo karhi leswi a swi lavaka laha a fanele a humesa mali a xava swakudya sweswo u kota ku veka mali yeleyo hikuva a swibyarile eka xirhapa xa yena.

Leswi murimi a nga swi tekelaka enhlokweni a nga se vekisa mali eka vurimi i ku va ndhawu yeleyo yi fanerile ku ri rima na? kumbe i ku va ndhawu yeleyo yi ri na mati lama ringaneleke ku kurisa swibyariwa swa yena ke?

Ndzi nga lemukisa eka muthori wa mina leswaku tanihiloko tinguva ti karhi ti cinca loko nguva yo ximumu yi fika hi fanele hi byala leswi fambelanaka ni ximumu na loko nguva ya ximumu ya xixika yi fika hi fanele hi byala lexi fambelanaka na nguva ya xixika hi ndlela yaleyo mintirho yi ta tshama yi ri kona.

Eka muthori wa mina tanihileswi purasi ri nga kula ndza tsandzeka ku fika eka tindhawu tin'wanyana leti ndzi faneleke ku tshovela eka tona ndzi nga kombela leswaku ku va na xo famba lexi ni nga xi tirhisaka xa ku fana ni movha lowu nga ndzi fikisaka eka tindhawu hinkwato leti ndzi faneleke ku tshovela eka tona laha purasini.

Ku cincacinca ka swibyariwa esin'wini swi va swi ri kahle tanihiloko na tinguva ti karhi ti cinca swona swi pfuna hi ndlela leyi swibyariwa swi kota ku kula kahle kambe loko munhu o byala xilo xin'we xi ta hetelela xi nga ha kuli eka ndhawu yaleyo.

Tanihi loko ndzi ri.

Ku averiwa ka misava ku nga hunguta vusweti ku tlhela ku va na hluvukiso eka ikhonomi ya hina hikuva van'wanyana lava averiwaka misava va nga kota ku endla mabindzu yo karhi laha ku nga thoriwaka vatirhi vo hlaya sweswo swi nga kota ku hunguta vusweti swi kota ku hunguta hlayo ya ku pfumala mintirho etikweni swi tlhela swi hluvukisa ikhonomi.

Tindlela to sungula leti ndzi nga to hoxaka eka nkunguhato wa mina ku tilulamisela nkarhi wa ntshovelo i ku tiva leswaku vatirhi va mina va ringananerile ku tshovela ntshovelo le purasini hi nkarhi lowu wu nga ta ringanela na kumbe hi nkarhi lowu pimiweke na naswona ntshovelo wa mina ndzi ya wu xavisa eka xitolo xihi kumbe ndzi ya wu xavisela mani.

Ku antswisa swiyimo swa vutshamo bya vatirhi a purasini swi nga khumba matirhelo ya vona hi ku ku va va nga tirha va ri karhi va tiva leswaku vutshamo bya vona byi hlayisekile nakona va tshama eka ndhawu leyi yi nga kahle.

Swimilani leswi faneleke ku byariwa hi nguva ya mpfula i swimilana swa ku fana na mavele hikuva mavele ya kota ku hanya hi nkarhi wa mpfula ya hanya hambi mpfula yina emasiku hinkwawo.

Thekinoloji yi ve na mpfuno lowukulu eka vurimi hikuva eka nkarhi wa sweswi a ka ha tirhisiwi mavoko ku rima a ka ha tirhisiwi mavoko ku tshovela leswi byariweke xin'wana na xin'wana xi endliwa hi michini sweswo swi endla leswaku nkarhi wa ku swi endla wu va wu tsongo swi tlhela swi tshoveriwa hi nkarhi wutsongo ku kota ku leswin'wani swibyariwa nkarhi wa ha ri kona.

Vuswa na masi laya virisiweke mina a ndzi ti twi kahle hi swakudya leswi ku dya vuswa na masi i swin'wanyani leswi ndzi nga swi rhandziku tanihileswi ndzi twaka vuswa na masi swi nga tshami endzeni ka khwiri swi nga xurhisi.

Xin'wanyana lexi endliwaka hi mfumo eka ku averiwa nakambe ka misava hileswaku mfumo wu le ku tekeni eka misava leyi a yi tekiwile eka vanhu swi nga ri nawini.

Tindlela ta ndhavuko ta ku cheleta leti van'wamapurasi va nga ti tirhisaka ku hlayisa mati i ku cheleta va pimile nkarhi va karhi va tiva ku ri va sungula ku cheleta hi karhi lowu nakona va ya heta ku cheleta hi nkarhi lowu hi yona ndlela ya ndhavuko leyi ni vonaka leswaku yi nga kota ku hlayisa mati tindlela ta manguva lawa i ku va van'wamapurasi va nghenisa tipopi leti nga ta yisa mati eka swibyariwa sweswo hi ndlela yaleyo va nga kota ku hatla va cheleta va karhi va hlayisa ni nkarhi wa ku cheleta va tlhela va ri ku hlayiseni na mati.

Ku gwitsirisa tihlampfi hi ku hatlisa endzhaku ka ku tikhoma swi na nkoka hikuva ku ti tshika nyana nkarhi wutsongo ti va ti ri ku onhakeni kumbe ti va ti ri ku boleni.

Mimpfuno leyi va ka kona eka ku dya swakudya leswi virisiweke hileswaku swakudya leswi virisiweke swi va swi nga ha ri na switsongwatsongwana nakona swakudya leswi virisiweke swi va swi vupfile ndlela yaleyo ku hlayiseka eka mavabyi swi va swi ri kona ku va ku nga ri na vavabyi eka swakudya leswi va ka swivirisiwile.

Mfumo u nga kunguhata ku nghenelela ka vavasati kumbe ku thoriwa eka vavasati eka vurimi hi ndlela yaleyo hi switsongotsongo va ta va va karhi va nghenelela na vona ku fana ni va na vanhu va xinuna.

Ku khayiwa ka swimilana hi ku landzelela ndhavuko wa hina vantima a ndzi voni swi ri na xandla eka ku cinca ka maxelo ya masiku lawa hikuva ku cinca ka maxelo ya masiku lawa a swi vangiwi ngopfu hi swimilani kambe swi vangiwa ngopfu hi mabindzu yo karhi ya ku fana ni timayini mabindzu laya tirhanaka na ku hisa yisa swilo swo karhi.

Swivumbeko swa matimu swa vun'winyi bya misava swi khumba matshalatshala ya manguva lawa.

Swikili leswi munhu wo tirha hi vurimi a faneleke ku va na swona loko a nga se thoriwa i ku tiva ku rima i ku tiva marimelo i ku tiva swibyariwa hi ku hambanahambana na ku tiva leswaku hi tinguva leti swibyariwa swi fanerile ku byariwa ke.

Miholo leyi ringaneleke yi nga antswisa vutomi bya vona na vuhumelerisi bya vona hikuva va nga kota ku tiendlela swa vona va nga kota ku tiakela tiyindlu va nga kota ku ti nghenisela vana va vona eswikolweni va tlhela va tihakelela leswi faneleke ku hakeriwa evuton'wini bya vona.

Vinyi van'wamapurasi ni vatirhi va tilulamisela eka maxelo ya ku fana na mpfula leyikulu yi nga languseriwangiku hi ku tiyisisa misava ya vona hi ku chela manyoro na hi ku endla tindlela leti mati ma nga fambaka hi tona ya karhi ya nga onhi swimilana kumbe swibyariwa enkarhini wa dyandza vinyi vamapurasi va tilulamisela hi ku hlengeleta mati etindhawini leti va ti endleke ta ku veka mati leswaku loko ya sungula ku kala va tirhisa wona.

Swin'wana swipfuno swa vufuwi bya timbuti ku nga va hi ku sungula bindzu ra ku ti xavisa eka vanhu kumbe ra ku ti xavisa eka switolo swa ku hambanahambana.

Eka vantshwa ndzi va byela leswaku vurimi hi byona vutomi a ku na vutomi loko ku nga ri na swakudya hi yona mhaka vurimi byi fane byi tlhogomeriwa byi fane byi hlohloteriwa eka vanhu lavatsongo leswaku va byi dyondzela swinene va kota ku rima va endla swakudya hi ndlela yaleyo va va va kha va tlakusa ikhonomi na ku kota ku ti hanyisa.

Tipholisi tin'wana kumbe mighiniriko leyi nga pfunaka ku sirhelela van'wamapurasi va miganga hileswaku va nga kota ku yi xava ndhawu ya vona kumbe ndhawu ya vona ya mapurasi leyi nga ta va yi ri enawini yi ri emaphepheni va karhi va swi tiva ku a hi ndhawu leyi ku nga ta va ku ri lava ku endliwa doroba ekarhini lowu taka sweswo swi nga va pfuna ku va sirhelela leswaku va nga weli evuswetini.

Mbuyelo wo ya yisa mavoko handle ko lava ku holeriwa tanihi munhu loyi a nga ni ntsakelo eka swa vurimi kumbe eka swa mapurasi hileswaku eka swa vurimi munhu u va a karhi a dyondza swo tala ku nga ri ku tirha hikuva ku lava ku holeriwa ntsena kambe u va a karhi a dyondza ku hlayisa vutomi kumbe ku hlayisa vutomi bya swimilani kumbe misinya tanihiloko ku ri swona swilo leswi swi nga na nkoka swinene evuton'wini bya hina swimilani ku nga leswi swi endlaka swakudya evuton'wini bya hina swi endlaka leswaku switolo swo karhi swi va swi ri kuxaviseni swakudya leswi xavisiwaka swi va swi karhi swi huma eka van'wamapurasi kumbe eka vurimi.

Mhaka yo byala elawini yi tala ngopfu ku humelela eka tindhawu ta le tanihiloko ku ri mona mabyalelo ya kona hi ndlela yaleyo va vula leswaku i ndlela leyi yi hlayisaka swimilani ku tlula mabyalele la ya n'wani.

Ndzi nga vitana mpfuno kumbe ndzi swi vika eka valawuri hikuva ndzi ta va ndzi karhi ndzi langutana na khamba leri ndzi nga swi tiviku leswaku ri na nghozi ku fika kwini hi ndlela yaleyo ndzi ta va ndzi karhi ndzi vitana va va nga va nga ni vutivi eka swona.

Biogas-i i ku vuyelela ka matimba eka swibyaiwa kumbe eka ndhawu leyi ku rimiwaka eka yona sweswo swi va swi karhi swi endliwa hi manyoro ya ku fana na ya tihomu kumbe ya timbuti kumbe swi endliwa hi ku hlalela ka mavele loko ku tshoveriwile.

Rihanyo ra vatirhi vale mapurasini ri hlayisiwa hikuva loko va ri ku tirheni va ambala ti-mask-i tanihiloko loko va ri tirhweni va khomakhoma swilo swa ku hambanahambana ni mimirhi ya ku hambanahambana leyi cheriweke eka tindhawu teto kumbe eka swibyaliwa sweswo hi ndlela yaleyo va fanele va ambala ti-mask hambi ku ri swiambalo swa le mavokweni ku nga ti-gloves.

Ku tlakuka ka nxavo wa mbewu swi onha xandla xa vurimi tanihiloko van'wana va nga ha xavi leyi hikuva nhlayo wa yona kumbe ntsengo wa yona wu ri henhla kumbe swi onha hikuva van'wana va rima va karhi va tirhisa leyi ya khale leyi yi nga hundzeriwa hikuva swi nge va oloveli ku yi xava mbewu leyintshwa hi ntsengo wa le henhla.

Wu ti fanerile ku pfuleriwa leswaku ti ta humela ehandle ti kota ku ti handzela swakudya leswi tona ti lavaka swona hi ndlela yaleyo ti ta va ti karhi ti kula swinene ti kula ti tsakile ku nga fani na loko ti pfareriwile ehokweni.

Eka van'wamapurasi ndzi nga va lemukisa leswaku va hunguta ku tirhisa tikhemikhali leti nga na khombo tanihiloko tikhemikhali teto ti ri nghozi hikuva ta swi kota ku onha misava leyi ku byaliwaka eka yona ta swi kota ku hisa ndhawu leyi ku byaleliwaka eka yona nakona swi va ni nghozi eka swimilana swo karhi leswi swi va ka swibyariwile epurasini rero eka vanhu lava va nga ta swi xava so hikwalaho ka khombo ra kona ndzi nga va lemukisa leswaku loko va lava ku tiyisisa misava ya vona va nga tirhisa manyoro ya xintu kumbe manyoro laya amukelekaka kambe ku nga ri tikhemikhali.

Riendzodyondzo ra ku ya eka vurimi ri na nkoka swinene tanihiloko ri ya ri ya ta va ri karhi ri ya dyondzisa vana ri ta va ri karhi ri ya dyondzisa hi swa vurimi marimelo ya ku hambanahambana swi tirhisiwa leswi swi tirhisiwaka swa ku rima swa ku hambanahambana na leswaku swimilani swo karhi swi kurisiwa hi nkarhi wihi kumbe hi nkarhi wa njhani tanihiloko vurimi ku ri byona bya nkoka evuton'wini bya hina tanihiloko ku ri byona vutomi hikuva loko ku nga ri na swakudya a ku na vutomi hi ndlela yaleyo vurimi byina na nkoka nakona riendzodyondzo leri ri na nkoka swinene eka ka n'wana wun'wana .

Swakudya leswi byariwaka leswi ndzi nga swi dyaka nimixo swo aka miri ku nga va ku ri ku fana na swakudya swa tibhoncisi i swakudya leswi swi akaka miri na swakudya swa ku fana ni ti-carrots-o hi swin'wana swa leswi swi aka miri ni swakudya swa ku fana ni ti-green paper kumbe green paper hi swin'wana naswona swi welaka eka swakudya leswi byariwaka swi akaka miri xin'wana ku va ku ri mazambhala, mazambhala i swakudya leswi nyikaka matimba swi akaka miri hi swona sweswo ndzi nga swi dyaka .

Ku hisa ngopfu swi khumba ngopfu mhaka ya swimilani hikuva loko ku hisa ngopfu swimilani swa tshwa swa tikeriwa ku hanya nakona loko swimilani swi nga ri ku kuleni kumbe vurimi swi nga ri ku fambeni swi wisa mbuyelo wa timali eka van'wamapurasi hikuva a va koti ku xavisa va kuma mbuyelo.

Switirhisiwa hinkwaswo swa vurimi tanihi n'wanamapurasi swi pfuna leswaku xin'wana na xin'wana lexi munhu a lavaka ku endla switirhisiwa swa kona swa ku endla swi va swi ri kona a swi yimeli leswaku swi ta endliwa rini loko se ku kumekile xitirhisiwa xo karhi sweswo swi nga pfuna eka ku humelerisa swin'wana na swin'wana leswi swi lavaka ku humelerisiwa eka purasi rero.

Mbewu yi nga hlayisiwa hi ku sungula yi omisiwa yi vekiwa endzeni ka mabodhlelo leswaku yi nga kota ku tirha eka nkarhi lowu taka hi ndlela yaleyo yi nga va ya ha ri kahle leswaku yi nga tlhela yi tirhisiwa enkarhini lowu taka.

A ndzi nga ta titwa kahle tanihiloko ndhawu yaleyo ndzi yi toloverile ndzi swi tivaka ku ri hi kwihi laha ku nga kahle swinene hi kwihi laha swi faneleke ku ri ni nga byala kwihi laha swi faneleke ku ri ndzi nga byali hi ndlela yaleyo loko yi tekiwa hi wa wa vhengele ndzi nga titwa ndzi vavisekile swinene tanihiloko ndzi fanele ndzi ya lava yin'wani ndhawu ndzi yi sungula ndzi basisa.

Va vuvabyi bya high blood i swa nkoka ku va va na xirhapa xa matsavu ekaya hikuva ku va na xirhapa xa matsavu ekaya swi endla leswaku u kota ku tshama u ri ku ya dyeni tanihiloko matsavu ku ri swakudya leswi swi kotaka ku ehlisa high blood ya munhu hi ndlela yaleyo swi va swi ri swa nkoka swinene leswaku munhu loyi a nga na high blood a va ni xirhapa lexi xi nga ta tshama xi ri na matsavu lawa a nga ta tshama a ri ku ya dyeni tanihiloko ya pfuna swinene eka mavabyi ya wa high blood.

Vurimi lebyitsongo byi tlanga xiphemu xa ku va mintsengo ya swakudya yi nga tlakuki ngopfu eka tiko leri tanihiloko vanhu van'wana va nga kota ku ti rimela swin'wana va kota ku ti humelerisa na swin'wana hi ndlela yaleyo swi va swi karhi swi endla leswaku mintsengo yi nga vi yi ri henhla.

Xivangelo xa ku va ndzi nga lavi ku xavisa purasi leri i ku va tani purasi leri ndzi ri kume hi ndzhaka, purasi leri ku va ku ri ndzhaka ra ka hina kumbe ra le ndyangwini i purasi leri ri nga ra ndyangu na ku kona un'wana na un'wana wa ndyangu loyi a lavaka ku ri tirhisa a nga ri tirhisa hi nkarhi wihi na wihi, hi ndlela yaleyo purasi leri a swi koteki leswaku ri nga xavisiwa.

Xitsundzuxo lexi ndzi nga xi nyikaka varimi ku hlayisa swakudya nkarhi wo leha endzhaku ka loko va swi tshoverile a ku ta va ku ri switsundzuxo swa ku loko ku ve i swakudya leswi kotaka ku omisiwa, va nga swi veka emun'wini kumbe va nga swi veka swi omisiwa, hi ndlela yaleyo swi nga kota ku tshama nkarhi wo leha swi hlayisekile swi nga ri ku onhakeni tanihiloko swi ta va swi omisiwile.

Mutirhela purasi a nga swi hlayisa kumbe ku swilunghisa switirhisiwa swa yena hi tindlela ta ku hambanahambana, ndlela ya ku swi hlayisa ku nga va ku ri ku swi lulamisela kumbe ku endla nxaxamelo wa leswi a fanelaka ku swi endla hi switirhisiwa swa yena, hi ndlela yaleyo u ta va a karhi a swi tiva leswaku hi siku ro karhi u ta va a karhi a tirhisa yini ku endla yini, na loko a heta a tlhela a swi veka kahle hi ndlela yaleyo hi yona ndlela leyi mutirhela purasi a nga kotaka ku hlayisa nhundzu ya yena kumbe switirhisiwa swa yena.

Leswi varimi va nga swi endlaka leswaku ku hunguteka mpimo wa swakudya leswi tisiwaka laha Afrika-Dzonga, ku nga va ku va lemukisa leswaku ku byala kumbe ku endla swirhapa va byala swin'wana na swin'wana swi va swi ri kahle kumbe swi nga va swi ri kahle tanihi ndlela leyi ya ku leswi swo tala leswi a swi fanele swi xaviwa swi karhi swi huma ematikweni ya le handle na kwala tikweni ra hina lava va nga endlaka mapurasi kumbe lava va nga na mapurasi, va ta kota ku swi endla swi va swi ri kona kwala etikweni ra hina, hi ndlela yaleyo sweswo swi ta hunguta maxavelo ya swakudya eka matiko ya le handle.

Purasi ra mina i purasini leri ri nga byala tidiriva, tidiriva leti hi nga kota kumbe leti hi ti cincaka ti endlaka vhinyo, vhinyo leyi xavisiwaka kwala tikweni yi tlhela yi kota ku humesiwa na le matikweni ya le handle ya xavisiwaka kona, i ndlela yin'wana leyi vuyerisaka swinene tanihiloko vhinyo ku ri swin'wana leswi swi xaviwaka swinene nakona swi xaviwaka hi ntsengo wa le henhla, purasi leri ri vuyisa swinene tanihiloko ni mapurasi lama ya nga byala ma-driver va ya nga talanga laha etikweni ra.

Ku langutana na xiyimo xa ku onhaka ka switirhisiwa hi nguva yo byala tanihi murimi, ndzi nga langutana na swona hi ku zama ku lomba switirhisiwa leswi ndzi nga swi tirhisaka ku rima eka nguva yeleyo loko leswi swa mina swi nga onhaka swi va swa ha ri eku lulamiseni kumbe ekulunghisiweni, hi ndlela yaleyo hi kona ndzi nga kotaka ku va na mina ndzi rimile eka nguva yeleyo hikuva loko ndzo va ndzi nga endli sweswo, ndzi nga tikuma ndzi lahlekeriwile tanihiloko switirhisiwa swa mina swa swi nga ri ku tirheni.

Switirhisiwa kumbe swi fambisa kumbe switirhisiwa swo fambisa swibyariwa emakete kumbe mimovha, yi fanele ku basisiwa eka siku rin'wana na rin'wana tanihiloko yi karhi yi fambisa swakudya emakete eka siku na siku, hi ndlela leyo swi ta va kahle na loko lava va lavaka swakudya leswi mina ndzi swi xavisaka va nga kotaka ku xava vatsakile va karhi va vona ni switirhisiwa swa kona kumbe mimovha ya kona na yona yi basile swinene, leswi swi nga vula leswaku na swakudya swa va nga swi tshemba leswaku naswona i swi i swa kahle swi basile.

Ntsengo wa huku kumbe wa tihuku leti ti nga ta va ti hluviwile wu ta va wu ri henhla kumbe wu ta va wu tlakukile wu ya henhla ku tlula ntsengo wa huku leyi nga ta va yi nga hluviwanga, hikuva huku leyi nga hluviwanga yo ka yi nga hluviwanga yi famba na ntsengo wa yona ntsena hikuva na yona yi va yi nga hluviwangi, kambe huku leyi yi nga ta va yi hluviwile yi ta va na ntsengo wa yona wa huku na ntsengo wa ku va yi hluviwile.

Endzhaku ka ntshovelo na ku pakiwa ku tiyisisa leswaku switirhisiwa swa mina swi amukeriwa eswitolo swi nga ri na nkoka wa le hansi, i ku va ndzi endla leswaku switirhisiwa swa mina swi va swi basile nakona swi va swi karhi swi languteka eka vanhu, hi ndlela yaleyo swi va swi karhi swi languteka swi ri kahle nakona swi nga tlhela swi cheriwa endzeni ka ti-plastic, swi komba leswaku swi va swi hlayisekile .

Murimi a nga tirhisa xiyimo xa maxelo lama kombiwaka eka mavonakule ku pulana vuhlayiseki bya yena bya mati hi ku tiva leswaku maxelo mundzuku kumbe eka siku rihi ma ta va njhani, kumbe siku reri ri ya pfuka ri ri ri na mpfula kumbe ri nga ri na mpfula, hi ndlela yaleyo a nga kota ku tiva leswaku hi rihi siku leri ri nga ta va ri ri ri na mpfula a pulana swilo swa yena laha mati ma mpfula ma nga nghenaka kona, kumbe a veka a hlayisa swibyariwa swa yena laha a vonaka leswaku mati ya mpfula ya nga onha koho.